Ukuhlela iy'nhlelo zokufundisa umphakathi mayelana nezokuthutha kanye nokuhlela iynhlelo zokudlala imidlalo yesintu, ngiyacabanga ukuthi lokho kungakhuthaza kakhulu ukubandakanyeka komphakathi ey'nhlelweni zokuthutha, nasekuthi ezokuthutha zikhuthaze umphakathi.

Ngingabheka ukuthi isikhathi izinto eziduke ngaso nanokuthi ngiqale ngihlolisise ukuthi ngabe zidukile ngempela na. Ngibheke futhi nanokuthi ngabe ibaphi abantu abaye basondela mhlampe eduze kwami. Bese-ke ngibheke ukuthi-ke uhlelo lokubika izinto ey'lahlekile lusebenza kanjani. Bese-ke ngithathe iy'nyathelo zokubika okuhlola yonke into ukuthi ngabe iyisima kanjani.

Ngaqala ngonyaka ka-two thousand and six. Eyi ukushintsha kwakukuhamba kwebhasi, noma ukuhamba kwebhasi kushintshile kakhulu ngemuva kokuthini ngiphakathi sibhekana nama-dermacations. Ya yilapho-ke ekushintshe khona izinto ey'ningi ukuhamba kwebhasi nendlela kushintsha shintshile kakhulu ngemuva kokuthi kube khona iy'nhlelo ze-dermacation.

Ngicabanga ukuthi kulula ikakhulukazi ey'ndaweni noma izakhiwo la kuba khona iy'ndawo la ezakhele abantu esingathi abantu abakhubazekile. Kuyaye kube lula uma ngabe izakhiwo zamukela labo bantu. Kona kulula kodwa kunobu kunobunzinyana kunobunzinyana obuthize kodwa bona ngingasho ukuthi kulula.

Kungenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abadala baqonde ukuthi ngabe ubuchwepheshe noma ngathi ezokuthutha zikuliphi izinga manje, kulesi khathi.

Yebo, ama-timetable ngiyawathola, ashiciliwe, abonisayo ukuthi ibhasi lizohamba kanjani nangasiphi isikhathi. Akhona ama-timetable esiwatholayo.

Ukwenza imihlangano nabantu, noma ngathi ukwenza imihlangano nomphakathi ngaphambi kokuthi kuthathwe iy'nqumo. Leyo mihlangano, imihlangano mhlampe engasiza ukuthi kudalulwe ukuthi imiphakathi ilindele ukuthi kwenzakaleni.

Ngingabheka ukuthi isikali saleyo ndiza singakanani, ebese nokupakisha kwami ngikulinganise nesikali esivumelekile kuleyo ndiza.

Ngokwakha iy'hlalo ezizoba mayelana ney'nsiza zabantu abadala, noma ngathi ukwakha iy'moto eziney'hlalo ey'zokwenza kube lula ukuthi abantu abadala bancebeleke ey'motweni uma iy'moto zihamba. Ney'moto ey'vikelekile futhi ey'zokwazi ukuthi zisize mayelana nezempilo, ukunakekela isimo izimo zempilo zabantu abadala, zey'mpilo zabantu.

Iy'nselelo zokuhamba amabanga amade. Ukuhamba amabanga amade uma beya ey'ndaweni lapho okutholakala khona iy'moto noma ngathi lapho okutholakala khona ezokuthutha. Iy'nselela ababhekana nazo iy'nselela.

Zona ngingasho ukuthi ziyafinyeleleka azikho kubantu ukulekelela abantu abantu abadala ukuthi bafinyelele kalula lapho khona khona ezokuthutha noma ngathi noma ngathi ukuze bafinyelele kalula.

Iy'nselela zesiminyaminya ey'motweni zomphakathi, esikhathini esiningi ey'motweni zomphakathi siyaye sihlalisane. Manje-ke esikhathini esiningi siyazi ukuthi abantu abadala yibo ababa semathubeni wokuthola amagciwane ngenxa yokuthi esikhathini esiningi isimo sempilo kubo asisihle kahle neze. So iy'nselela ababhekana nazo iy'nselela.